Uma nginganikwa ithuba lokusebenza epulazini. Mina ngingakhetha ukusebenza ngey'tshalo. Ngingakhetha ukusebenza ngey'tshalo ngoba ngiyayithanda imvelo, ngiyawuthanda umhlabathi, ngiyathanda ukudlala ngomhlabathi, ngiyathanda ukuthinta amanzi. Ngingakuthokozela ukuxhumana nemvelo ngezandla zami. Ngingakujabulela ukubona izitshalo zikhula, ngizibona zikhiqiza zithela, ngelinye ilanga zingisize ngidle, mina nabantwana nomndeni wami. Noma ngizithengise uma yikhona indlela yokuzithengisa. Mina nje ngingakhetha ukusebenza ngezitshalo.

Ayikho into ebalulekile njengokunakekela imvelo. Ukunakekela imfuyo ukuthi ikhula ngendlela, ikhiqiza ngendlela e-right, amachwane ayakhula kwenzakalani. Kubalulekile-ke ukuthi imfuyo igome, zibalulekile ukuthi zithole umgomo izinkukhu ngoba kuhlala hlale kube nezifo ezivelayo. Uma kuwukuthi ziyafika kanti izinkukhu azigomile, zibe sezifa zonke kube ngazuthi akukaze kube khona ngisho eyodwa. Kanti uma sizofika isifo sazo, kuthole ukuthi zigomile, ziyasinda azifi.

Yebo, ngike ngicabange ukuthi impilo ingaba lula kanjani uma singabuyela emasisweni, sibuyele ey'ntweni zaphansi, sibuyele siqale phansi njengoba kwakuphilwa ndulondulo. Into engingayijabulela mina ukuyitshala ummbila, ngoba ummbila awunaso isikhathi. Ebusika uyakwazi ukukhula, ehlobo uyakwazi ukukhula uma nje uzoniseleka ngendlela, uthole amanzi ngendlela, wenze sho ukuthi akomi. Ngingakujabulela ukutshala ummbila ensimini yami ngoba awunaso isikhathi. . Asikho isikhathi lapho ukuthi awukwazi ukutshala khona, uyazi ukuthi ebusika ngiyakwazi ukuthola inzuzo, ngiyawudayisa ebusika, ngiyawudayisa ehlobo, ngikwazi ukuthi ngithole inzuzo noma ngiziphilise mina nomndeni wami.

Mina uma ngingathola ithuba lokushintsha izinto kungaba ukuyekisa ukujova ukudla, ngolimi lwaphesheya baye bethi ukumodifaya. Bengingathi mina asikudle njengoba sikuthole kuphuma phansi. Izitshalo asizidle njengoba zinjalo ukuze ziphele izifo lama hlala khona, le zifo ey'ngaka esey'gcwele emhlabeni. Ngibuye ngisole engathi loku kudla okubuye kujovwe noma iy'tshalo noma izithelo lezi ezijovwayo, ngibuye ngibone engazukuthi kunomthelela ekuthenini abantu bagule kakhulu, bagule njalo. Mina ngokwami bengingathi asiyeke ukujova ukudla.

Ngokubona kwami, ukungabibikho kwamanzi kuba nomthelela omubi ezitshalweni, nasemfuyweni imbala. Ngoba imfuyo ukuze ikhule ichamisele kudingakala amanzi, izithelo ukuze zikhiqize zidinga amanzi nomhlabathi. So, ukungabibikho kwamanzi kunomthelela omubi ezitshalweni nasemfuyweni nakubantu imbala. Izithelo ziyabuna uma zinganiseleki, imfuyo iyafelwa nayo, iyonda ingajabulisi, ingathengeki, ingathengiseki, ingadleki.

Mina ngokubona kwami, ngikubona ukusebenzisa uvolo kungenabungozi. Into eyinzuzo ngokusebenzisa uvolo ukuthi uvolo luhlezi lutholakala eduze. Luyasiza noma ngabe kuthiwa unenkinga. Uphethwe zindlebe, uyakwazi ukuthatha uvolo, uluvale, ulufake ey'ndlebeni bese ziyavaleka iy'ndlebe. Unenkinga, uvolo uyakwazi ukwakha iy'mpahla zokugqoka ezifudumele futhi ongeke ukuthi ugodole ekubeni uzigqokile. Mina ngokwami ngibona uvolo lungenabungozi. Ngilubona lungenabungozi futhi lutholakala kalula. Ngikubona kuyinzuzo enkulu ukusebenzisa uvolo.

Impova yomoya inobubi ngoba umoya mawungekho ayisebenzi. Eyamanzi ayinabungozi ngoba amanzi ahlezi ekhona. Iy'nambuzane ziyayimosha imvelo, ziyayimosha iy'thelo. Ibona bungozi enayo.

Ngokubona kwami yebo, kusewumsebenzi obalulekile ngoba ave ingekho imisebenzi, ave ingekho imisebenzi liyomisa indlala. Uma kulinyiwe kukhona izithelo izitshalo, uyazi ukuthi uyahamba uya engadini, uya ensimini uyovuna. Ungathenga uthengise udle akulanjwa uma ngabe kukhona izithelo noma izitshalo. Ngikubona mina kusewumsebenzi obalulekile, noma-ke abanye bengasakholelwa kukho, kodwa kusewumsebenzi obalulekile. Abantu abaningi futhi abasakholelwa kuwo nabasawenza.

Impahla yesikhumba siyivikela ngokuthi singayibeki endaweni enelanga. Nokuthi siyivikele ngokuthi side sigcobisa ibhotela, ihlezi icwebezela. Iyona ndlela engicabanga ukuthi siyivikela kanjalo impahla yesikhumba. Ngokuthi futhi singayitheli ngamanzi abilile. Ya ngicabanga ukuthi siyivikela kanjalo.

Indlela yokuvikela iy'nkukhu ukuthi zingabhekani nezifo ey'suke zikhona nangaleso sikhathi, kungaba uphenyane noma kube umkhuhlane nje osuke uqubukile ngaleso sikhathi. Ukuthi zihlezi zigomile, zihlezi zinesichotho, umuthi ohlezi uzenzele wona. Ziphume iy'nkukhu engabe ziyozalela, ingabe ziqeda ukudla, ziphuze. Lokho kwenza ukuthi zingabi lula zingatholakali kalula ey'feni. Uma kukhona isifo esifikayo ngaleso sikhathi, kube ukuthi zona zigomile, ziqinile, zingaguli, zingafi futhi kalula.

Indlela yokuthuthukisa ubuchwepheshe ey'ndaweni ey'semakhaya. Indlela elula kungaba ukuthi kumenyezelwe emarediyweni, emsakazweni, kufundiswe nabantwana laba abasebancane abasafunda ey'nkulisa. Iyona ndlela elula yokuthuthukisa ubuchwepheshe bezolimo. Ukuthi kancane kancane kungene, kungaqala ngabo abantwana, abantwana kuye kuye kuye kuye kukhule. Enye indlela elula yokusebenzisa ubuchwepheshe bezolimo. Ukusebenzisa amaselula, uchwepheshe lolu oselukhona njengamanje Ithekhinoloji, iyona ndlela elula-ke yokuthi kufike ey'ndaweni .